Batho ba ba rulaganyang dipalangwa le ba ba dirang melao ba ka thusa go rarabolola bothata jwa pitlagano mo ditereneng. Ba tshwanetse go rulaganya nako ya go tsamaya ga diterene sentle, gore di seke tsa tsamaya ka nako e le nngwe di le dintsi. Gape, ba ka tlhomamisa gore go na le diterene tse di lekaneng tse di tsamayang ka nako e e tshwanetseng, le mafelo a a farologaneng. Melao ya go tseya leeto, le yone e ka tokafadiwa, jaaka go nna le melawana e e laolang palo ya batho mo tereneng e nngwe. Fa ba dirisana mmogo, ba ka netefatsa gore batho ba palama ba sireletsegile, mme go seke ga nna le pitlagano e e kotsi kgotsa e e tshwenyang.

Batho ba ba sa tswang go ithuta go kgweetsa, ba ka itekanya ka go se potlake le go nna le ketlotlhoko. Ba ka simolola ka go kgweetsa mo dinakong tse di tsela di sa tlalaneng, gore ba ithute ka kagiso. Gape ba tshwanetse go dirisa matshwao sentle, le go leba mo ditseleng pelo ga go kgweetsa. Fa ba kgweetsa le motho yo a nang le maitemogelo, ba ka ithuta go feta le go ikutlwa ba sireletsegile. Ka go nna pelotelele le go ithuta ka bonya, ba ka tila dikotsi, mme ba nna bakgweetsi ba ba botoka.

Bagodi ba ka palama dipalamo tse di bonolo go tsena mo go tsone, le tse di ba direlang sentle ka mmele. Dipalamo tse di jaaka dibese, tse di nang le dikgoro tse di kwa tlase. Difofane tse di nang le thuso ya borai, le diterene tse di nang le matlo a borai kgotsa ditulo tse di kgaogantsweng, di ba thusa thata. Gape dipalamo tse di nang le ditulo tse di bonolo, tse di sa tseweng ke batho botlhe ka bonako, di dira gore bagodi ba ikutlwe ba sireletsegile. Fa go na le batho ba ba thusang bagodi go tsena le go tswa mo dipalamong, go nna matlhofo go bone, go palama le go fologa ntle le bothata.

Bakgweetsi ba ditekisi, segolobogolo ba ba tsayang bana ba sekolo gantsi ba rata go tlatsa tekisi ka batho ba le bantsi go feta palo e e letleletsweng, seno ba se dira gore ba kgone go bona madi a mantsi, mme se ka ba bakela dikotsi tse dikgolo. Fa thekisi e tlatsitswe phetelela, bana ba nna ba pitlagane mo tekising, ba sa bofiwe sentle kgotsa ba sa nne mo ditulong tse di ba tshireletsang. Fa go ka direga kotsi go nna matlhofo gore batho ba gobale kgotsa ba latlhegelwe ke matshelo. Gape go tlatsa tekesi, go dira gore modirisi a se kgone go laola koloi sentle, a palelwa ke go bona sentle, kgotsa go emisa ka nako. Seno, se kotsi thata mo baneng.